Ukunisela ngepayipi elincane. Amanzi aphume kancane, ngqo empandeni yesitshalo kugwenywe ukumoshwa ngenxa yokuphaphatheka noma ukuhamba kwamanzi.

UNomusa into engamsiza ukutshala izitshalo ezimelana nesomiso noma izikhukhula njenge zitshalo ezinezimpande ezijulile noma ezimila ngokushesha.

Iy'nzuzo ey'ngaba khona zezitshalo ukumelana nezifo, izibungu okunciphisa isidingo sokusebenzisa izibulali zinambuzane. Kwehlukana, ukwehlukahluka kwemvelo ukutshala uhlobo olulodwa lwesitshalo kungase kunciphise ukuhluka, ukuhluka kwezitshalo okubalulekile kwemvelo, kwimvelo.

Ngingavuka ekuseni ukuze ngihlanze ingadi, ngibuye ngikhumbule iy'mfundiso zagogo ukuthi ugogo wangifundisa kanjani? Ukuhlanza ingadi ngikhiphe ukhula nokunye okungadingeki bese ngiyanisela ukuze ingadi iphile.

ULungi angagxila ekuthenini ebe ekhangisa ukotapheya wakhe noma ibhizinisi lakhe, ngenkathi esalinde izitshalo ukuba zikhule zizothi uma sey'khulile iy'tshalo bese ube esevele eqalile ukukhangisa, bese uyabazisa ukuthi usuyatholakala-ke ukotapheya.

Lokhu kuthumela umyalezo omubi. Akusizi ngalutho ukusebenza kanzima noma into oyizuzayo ingasuswa kuwe noma kunini, kungakhathalekile imizamo yakho.

Okokuqala ukuphepha kokudla. Okwesibili ukuvikelwa kokudla, ukusimama kwemvelo, izindleko, ubulula bokusebenzisa, ukuheha amakhasimende kanye nokuvimbela ukungcola.

UNoluthando kufanele abeke impilo yomkhaya wakhe kuqala abehlise ukulahlekelwa kakhulu ngokugxila ezitshalweni ezibalulekile. Abasebenzisa amanzi ngendlela ekhaliphile futhi abheke izixazululo zesikhathini esizayo. Lolu hlobo lokucabanga lozomvumela ukuba aphile kahle namuhla futhi alungiselele ikusasa eliqinile.

Ukuvumela izinkukhu kungaba inzuzo enkulu uma kuqondiswe kahle. Kuhlakaniphile kakhulu ukusebenzisa le ndlela yokufuya ehambisana nokulima ngoba ikhuphula imikhiqizo futhi inciphisa izindleko zesikhathi eside.

Indlela engcono yokusingatha lesi simo kuThabo ukuvuna ingxenye yomkhiqizo wakhe manje ukuze avikele izindawo ezisengozini yezimvula, asebenzise indawo yakhe yokugcina kahle. Ebese eqapha njalo izinga lezulu ukuze athathe, ukuze azokwazi ukuthatha izinqumo ezisheshayo uma kudingeka.

Yebo, ukhona engimaziyo othile wayehlezi ekhala ngalezi izehlo ukuntuleka kokudla izifo zemfuyo, ukuntuleka kwamanzi, ukwebiwa kwemfuyo, izindleko ezinkulu zokunakekela imfuyo.

Ukuvuna ngesandla kuyindlela eqondile futhi enobuciko kwezitshalo kwizitshalo ezithambile ukuqeqesha abasebenzi, ukusebenzisa amathuluzi afanele nokulandela izinqubo ezifanele kunciphisa ukulahlekelwa izivuno futhi kugcina umkhiqizo osezingeni elifanele.

Izinto ezinhle ikhulisa izitshalo ezahlukene kulula ukuyilawula, ukukhula kuyashesha. Okubi-ke ziyabiza kakhulu ukungagcwalisi kahle kwamanzi. Iphazamiseka uma impompi iphukile, uma impompi inqamuka, izimpande ziyoma ngokushesha.

Njengabahlali basemazibano sidinga indlela ephakathi nendawo ezophatha kahle izinambuzane kodwa ingalimazi imvelo esiphila kuyo. Ukusebenzisa izindlela ezihlanganisayo zokulawula izinambuzane ezaziwa ngokuthi i-integrated pest management kungasiza kakhulu. Singaqala ngezindlela zemvelo ukutshala izitshalo ezixosha izinambuzane.

Umngani wami ongumlimi ophumelelayo uye wangabela ngala masu. Ukuhlela umsebenzi kusenesikhathi, ukusebenzisa amathuluzi afanele, ukusebenza ngezikhathi ezipholile zosuku, ukuvuna ngezandla ngobumnene, ukuhlanza nokuqapha amathuluzi.

Izindlela ezibalulekile zokuvuna izitshalo ngesandla, ukusebenzisa amathuluzi afanele nokuvuna ngesikhathi. Izinto ezibalulekile zokucatshangelwa kokuphepha kwabasebenzi. Ukugqoka okukuvikelayo ukugwema ukulimala i-ergonomics, ukuvimbela ukukhathala nokulimala komzimba. Ukusebenza ngezikhawu, ukusebenzisa izinsiza kusebenza ezinciphisa ukugoba noma ukulimala noma ukuma isikhathi eside.

Ukuhlonza izitshalo ezilungele ukuvunwa kuphela, ukusebenza ngezikhawu, ukubheka izimpawu zokugula noma ukonakala, ukugcina izivuno endaweni efanele.

Izimbali, ubucayi obukhulu obuhle, ubuhle, izimbali, ubucayi obukhulu. Ubuhle bubalulekile izindlela-ke izindlela zokuvuna ezithuthukisiwe. Ukuvuna ekuseni, amathuluzi amasha, ukufakwa emanzini imbali, izitshalo, ukuvunwa ngobuningi akukho obuncane obukhulu, ukuhlela, ukuhlelwa kwezinqola.